Ba ka bapala bolo ya maoto, e leng yona e ke bonang e le yona e ngata ka mona ka motseng, e leng yona e ke bonang batjha ba bangata ba e thabela.

Ntate ke ne ke kopa hlakisetso, ke tswa ofising hore na ke di eng tse hlokahalang ho tsa dipapadi, le hore ke hokae ka motseng ka mona. Ke dipapadi difeng ntate tse bang di teng ka motseng ho ya ka tjhebeho ya hao, ke kgone ho lokisa hore batjha bohle ba fumantshwe dintho tsohle tsa dipapadi.

Kannete ha ke na tsebo e lekaneng hore nkare ke papadi e feng.

Ke nahana ntho ya bohlokwa ke tshehetso, ha ho na le tshehetso ke yona ntho ya bohlokwa. Ha hona hore batho ba tla nyahama ha setjhaba se ka tshehetsa ka matla.

Ke na le ho e sheba ke ipotse dipotso empa ke utlwa ke sa utlwisisi mara ke nahana ka nako e ngwe ha e le hore ha re a hlola re le basadi mose kwa, batho ba kgutla ba nyahame le setjhaba se nyahame ha se ba bona. Hangata batho ba bontate ke bona ba kgutlang bahlotse.

Ke nnete nka lakatsa hona ha e ka kenywa moo tshebetsong.

Setjhaba se tlameha ho rutwa ka mefuta e fapaneng ya dipapadi, tshehetso e hlokahalang le dithuto tse amanang le dipapadi kaofela.

Ke ne ke kopa batswadi ba ka le nrekele diaparo tsa bolo. Ke hloka borukgwe, le sekipa, le dieta hobane jwale re bapala kaofela re tlamehile re apara diaparo tse tshwanang.

Ha o ikwetlisa o dula o na le mafolofolo ka nako tsohle, ke lebohela batswadi ba ka . Jwale metswalle ya ka, ha re ikwetliseng letsatsi le leng le le leng, re je dijo tse lokileng, re nwe metsi le hona ho phomola ka ho hlokahalang.

Ke nahana jwalo ho tla tswa na hore ke dipapadi di feng, empa ke nahana dipapadi di re ruta ho ba motho a matla, motho a nang le mamello, a nang le pelo, e leng tsona tse hlokahalang ho ba moetapele.

Ho hang ebile nka se rekele ngwana ka tsona dipapadi tseo, hobane ba lahlehelwa ke nako e ngata, e ba senya le kelello.

Bona e etsa ba be le botswa, e etsa ba ska kgona ho phethisa dintho tse ba tlamehileng ho di phethisa ka lapeng.

Ke la ka qala ke le monyenyane hore ke bapale bolo ya maoto ke le ngwananyana, ke ka hoo ke ileng ka tuma ka tsebisahala ka hara motse hobane ba ne ba qala ho bona ngwananyana a bapalang bolo ya maoto a tshwanang le nna. Jwale ha e le hore le lona lebatla ho tshwana le nna, le hloka ho ikwetlisa, le theohe mmeleng, le ikwetlise ka tsatsi le letsatsi, le nwe metsi, le phomole bana beso.

Batho ba mose ke nahana ba e rata hobane ba qala, ho bona ka moo e kopanyang setjhaba ka teng. Monana South Africa, e kopanya setjhaba sohle ha o bapala papadi ena.

Kae kapa kae ho bohlokwa hore, ha le sebetsa mmoho kapa le dula le le mmohoo, ho be le tshebedisano mmoho, hobane ha le sa utlwane ha le tlo kgona hore le bapale le be le lehlole. Le tlo fetisetsana jwang bolo le sa utlwane e le hore maemo pakeng tsa lona ha a loka, ho bohlokwa hore le utlwane, le ratane, le tshehetsane.

E ka nna ba ke mathata a hore na ba ka di rekisa ka bokae, ba sa sheba le hore ba sebedisitse tjhelete e kae.

Ho ya ka pono ya ka tshehetso ha eyo ho tlowa setjhabeng, hona ho tshehetsa batho ba iphedisang ka ho sebedisa matsoho. Batho ba etsang dintho tse entsweng ka matsoho ba di rekisa, setjhaba ha se ba tshehetse ka ho lekanang.

Kea le amohela batswadi tulong ena e re le bitseditseng yona. Ka ho ba le tseba hore dibolo ha di a lekana hore bana ba kgone ho bapala. Ke ka hoo ke ne ke kopa re ntshe bonyane nyane e mong le e mong re bone na re kgona ho reka tse lekaneng jwang.

Nka se di rekise hobane dinako ha di tshwane. Ke tla dula ke na le tsona le ha ke utlwile bohloko hore ha ba sa bapala hantle, kgetlong let tlang ba ka nna ya ba bahlodi nka se di rekise.